Tsa merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke dife mme ke ka ntlha ya eng tamati eiye, ke tamati le eiye ka gobane batho ba e berekisa go apaya.

Dithoro le mabele di na le seabe sefe mo temothuong ya segompieno le mo thulaganyong tsa dijo? Di thusa ka maatla, malwetse le bao ba ratang go ya di-marathon-eng.

Fa go twe wine farming go tewa jwang? A ke e nngwe ya dijalo tse di jalwang kana jang? Wine farming e mo gare ga diterebe, go berekisiwa diterebe go dira wine e tshweu le e khibidu.

Gore go nne le mefuta e farologaneng ya ditshedi le gore go sirelediwe tokologo. Di tshireletsa mmu gape-gape di thusa le batho gore ba kgone go dira ditee tse di nang eng monono le maatla tse di leng sentle for madi, di tsamaisa madi ebile e ka no e ba tee.

Thoro tse di botlhokwa mo mmeleng e ka ba borotho e seng bo bosweu, bo dipotata le e mengwe ya merogo e e ke bang teng, bo tlhapi le ditlhapi gore dilo di tsamaye mo tseleng mmele o kgona go ba le dikotla tse farologaneng, mae.

Ke di nonofo dife tse di tlhomologileng le melemo efe e rooibos e nang le yone jaaka sejalo se se rekisiwang? Rooibos e thusa ka letlalo la gago, e ka dira letlalo la gago lebe le le ntle e thusa gape-gape le ka batho ba ba na leng kgatelelo ya tlhaloganyo, e ka ba thusa gore ba kgone go fokotsa eo gape-gape e thusa le marapo gore madi a tsamaye sentle mo mesifeng.

Ke dife ditsela tse dišwa tse di rooibos ya di thusiwang ka tsone mo dijong, mo ditlolong tsa go imaatlafatsa le mo modiring a mangwe? Jaaka ke buile rooibos di thusa fo letlalong gona jaanong ya kgona go ntshiwa fa gare ga ditlolo le disepa gape fo dijong gantsi ba ira pedi fa go tshwana le bo le Lipton ice tea, ee ke ice tea ka Sekgowa, ke tee e tsidifetseng le gape-gape le dino tsa go tshwana le bo ga o tlhakanntshitse le bo ga o e tlhakantse le bo fa o tsentsha bo .

Go ka nna molemo gore o ka leka ke mofuta o mongwe wa morogo e le goreng batho ga ba na maitemogelo mo go ona kgotsa ga ba nke ba o reka ba o apaya kgotsa ga nke ba o jala. Merogo ke morogo e le goreng ka thusa mo tsa mmele, marapo le mafura a leng mo mmeleng.

Mofuta wa maungo a go tshwana le diapola le kgotsa dipanana. Diapole di tseya setlhare sa teng se tseya mengwaga e le gore ke e mene go ya go ye matlhano gore e kgone go dira e gola. Dipanana di tsaya nako dikgwedi tse e leng gore ke tse lesome go ya go tse lesometlhano gore di tle di gole. Ditlhare tse ka bobedi wa tsona, maungo a ka bobedi a ona a tlhoka gore go be le letsatsi, metsi le mmogo le goreng o na le monono.